Seo nka se buang le ena, nka qala ka ho mo botsa hore na hobaneng a entse sena a sa re bolella? Mabapi le batswadi, ho bohlokwa ho tseba hore na batswadi ba hae ba tseba ka sena kapa tjhe? Buisana le ena, etsa bonnete ba hore moqoqo o etsahala sebakeng se sireletsehileng le se sa tsitsang. Mamela maikutlo le mabaka a hae ka hloko. Fihlella tharollo ha mmoho e tla ba molemo ho bohle.

Di-subscription tsa ditaba ke tsela eo batho ba lefellang ka yona ho fumana ditaba le boitsebiso bo kgethehileng ho tswa mehloding e fapaneng. Jwalo ka dikoranta tsa internet-e, di-magazine kapa disebediswa tsa ditaba tsa digital-e. Ho hlalosa ka botlalo hore na ke eng ya pele? Monyetla wa ho fumana ditaba tse kgethehileng. Ya bobedi, ho ba le ditaba tse sa kgaotsweng ke dipapatso. Ya boraro, tshehetso ho baqolotsi ba ditaba. Ya bone, mofuta wa di-subscription-e. Ya bohlano, boitsebiso bo ikgethehang.

Eya, ke dumellana le hore ho dula o shebile social media application founung ho kgathatsa le hona ho imela mahlo. Mabaka a kenyelletsang kgatello ya mahlo, ho fokola ha boroko, ho se phomole ha kelello, boitshwaro bo sa lokang.

Dumela ke na le bothata ka Internet ya ka. Ke leka ho kena ho Wi-Fi empa e nne e mpontshe molaetsa o reng, disconnected. Ha ke kgone ho kena internet-eng ho hang. Ke kopa thuso ya lona hore le tle le bothata bona ka kopo. Ka leboha.

Ngwanaka, ke a bona o fela o qeta data ka pele haholo. Ke ao rekela letsatsi le letsatsi empa oe sebedisa jwalo ka ha eka oe kga difateng. Tjhe, seo ha se a loka. Data e bitsa tjhelete mme ha oe qeta ka pele hakana, ha re e thuse ka letho. O lokela ho e sebedisa ka hloko hobane ha re na tjhelete ya ho e reka data nako le nako ha oe qeta. Sebedise data ya hao ka boikarabelo.

Dikanale tsa sekotlolo sa satellite e patalwang di na le dikahare tse ngata tse ntle. Nka rata bonyane dikanale tse hlano tse fapaneng. Tse kang tsa metlae, tsa ditaba, tsa dipapadi, tsa difilimi le tsa mmino. Ke fumana nako ya ho di shebella haholoholo mantsibuya ka mora mosebetsi kapa mafelo a beke ha ke phomotse.

Ke tsikingwa ke dipapatso tse telele haholo. Tse phethang ntho e le nngwe kgafetsa, kapa tse sebedisang mmino o lerata haholo. Ke rata dipapatso tse kgutshwane, tse hlakileng le tse fanang ka boitsebiso bo nepahetseng ka potlako. Hape ke rata hapapatso e sebediswa lentsweng le monate ho utlwahala, le le sa tenehang.

Ya pele, fumana sebaka sa hotspot-e. Batla sebaka se fanang ka Wi-Fi ya mahala ya setjhaba hangata dibakeng tsa setjhaba tse kang library kapa ditsi tsa setjhaba. Ya bobedi, bula ditlhophiso tsa Wi-Fi sesebediswa sa hao. Mohlala, founu kapa laptop-o, bula ditlhophiso tsa Wi-Fi. Ya boraro hokela ho network-e. Batla lebitso la network-e ya Wi-Fi ya mahala ya setjhaba ebe o hokela ho yona. Hangata lebitso le tla ba le ho hong ho kang free public Wi-Fi kapa lebitso le ikgethileng la sebaka seo. Ya bone, amohela melao le maemo ha ho hlokahala. Maemong a mang o ka hloka ho amohele melao le maemo a tshebediso. Ya bohlano, qala ho e sebedisa hang-hang o se o . O ka qala ho e sebedisa internet-e mahala.